Le fa go ka nna le ditlamelwana tse di rileng tsa pholo tse di thusang bagodi ga di fitlhe mo bathong botlhe, segolo jang kwa metseselegaeng puso le lefapha la pholo di ka dira go le gontsi go tokafatsa boitekanelo jwa bagodi, thuso ya maikutlo, tshireletso mo malapeng.

Go tlhokomelwa ke lelapa go na le melemo e mentsi go rotloetsa botsogo jwa maikutlo, go boloka kgolagano ya lelapa le go tsenya bagodi mo tikologong e ba e tlwaetseng, go na le bana, ditlogolwana le ba lelapa go ba naya kagiso ya maikutlo.

Lelapa le tshwanetse go tlhokomela bagodi, setso se solofetsa gore bana le ditlogolwana ba tshwanetse go tsaya boikarabelo jwa go tlhokomela bagodi fa ba setse ba godile, go akaretsa go bafa dijo, bonno le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Ba bangwe ba tlhoka nako kgotsa bokgoni jwa go ba tlhokomela sentle.

Bagodi mo mekgweng e mentsi ya setso bagodi ba lebelelwa jaaka a botlhale ba na leng maitemogelo, kitso le nonofo ya semowa. Go lebelelwa gore bana ba tlhokomele batsadi ke karolo ya go busa molemo.

Seabe sa lelapa, tshireletso le maikutlo le lorato go netefatsa gore mogodi o ikutlwa a amogelesegile, tlhokomelo ya mmele jaaka go ba apeela, go ba tlhatswetsa kgotsa go ba isa ngakeng. Seabe sa setšhaba go netefatsa tlotlo le seriti sa bagodi ka go akaretsa mogodi mo ditiragalong tsa setšhaba le ditso di ruta maikutlo a rona.

Tsa batsofe, dipetlele le ditleliniki tsa puso ba ka bona meriana ya mahala mo dipetleleng, ditleliniking tse di rileng, home base care, go akaretsa go lekola mmele, go ba tlhokomela le go ba ruta go itlhokomela.

Mafelo a a tlhokomelang bagodi old age home e tlhokomela bagodi ba ba tlhokang thuso ya letsatsi le letsatsi. A ditirelo tse di a duelwa? Re, bontsi jwa ditirelo tse di a duelwa, fela go ikaegile ka mofuta wa lefelo private old age , mafelo a tsamaisiwang ke di kereke, NGOs go fapana.

Thulaganyo ya go tlhokomela batsofe e setse e na le motheo o montle mo Botswana, fela e ka tokafadiwa ka go oketsa madi le ditirelo tse di kgethegileng go dira gore ditirelo di atamele batsofe, go netefatsa tlotlo le seriti sa bona le go rotloetsa go nna le seabe mo setšhabeng.

Tshegetso ya madi e thusa go fokotsa tlala le jo bo amang ya madi, kgotsofalo ya maikutlo go itse gore o newa pension-e go fokotsa kgatelelo ya maikutlo.

Motho o tshwanetse go nna dingwaga di le sixty five kgotsa go feta, go nna mo ngwageng o le teng mo setšhabeng citizen. Etela ofisi ya lekgotla, tlatsa foromo ya kopo, ipeye bosupi, netefatsa dintlha kgolagano le ofisi ya phenšene.

E thusa go fokotsa ditshenyegelo tse lelapa le nang le tsone, e fokotsa morwalo e tsenya madi a a oketsegileng mo lelapeng, e fa batsofe bokgoni jwa go ipakanyetsa dilo tse di kgethegileng.

Dingwaga tse di sixty five di tlhopile jaaka nako e batho ba ka sa kgonang go iphidisa ka tiro, mme ba tlhoka tshegetso ya puso. Ke motheo o o tlwaelegileng mo di pholising tsa loago.

Go tlhoma dipalangwa tsa setšhaba tse di kgethegileng mini bus, ya bophelo e ka tsamaya gangwe kgotsa gabedi ka beke go tsaya batsofe go ba isa dipetlele, go tlhoma dipetlele tse di tsamayang mobile clinic.

Go tlhoma le go tokafatsa dipalangwa go tsenya dipalangwa tsa mahala kgotsa tse di tse di tsamaisang batsofe go ya dipetlele, go dirisa dipetlele tse di tsamayang mobile clinic, go romela clinic mo metsaneng kgotsa mafelong a kgakala.

Mo ke dulang teng se se leng teng go fitlhela ditlamelo tsa pholo ke se se kanang ka eight kilometers go fitlha ko, go a re tshwenya ka gonne go tlhokega dipalangwa mme madi a o ne a kwa godimo, ditirelo tsa potlako di re thusa fa go na le kotsi kgotsa seemo sa tshoganyetso, mme gantsi di tsaya lobaka go goroga.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhele kwa mekhukhung, ka gonne ke tsela e e tlhomologileng ya go tlisa ditirelo tsa botsogo mo bathong ba ba sa kgoneng go fitlha, se se thusa le go fokotsa malwetse.

Malwetse a bonang kalafi ya one kwa tleliniking TB, HIV, AIDS, STIs, diabetes.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di le dinnye ka palo ka ntlha ya ditlhoko tsa madi, tlhaelo ya dipalo-palo le go lebagana ga thulaganyo ya puso le dipalo tsa batho. Fa ditleliniki e le kgakala baagi ba amega, ba palelwa ke go bona kalafi ka nako.

Bophelo bo kotsing batho ba ba nang le malwetse a sa foleng high blood, diabetes, HIV. Fa melemo e fela bua le mooki kgotsa ngaka mo tleliniking botsa ka gore melemo e tlo boa leng le gore o ka buisiwa kwa kae fa e le teng.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya ditleliniking, poifo ya go nyadiwa, go se tshwarwe sentle, go ema lobaka lo loleele le go tlhoka dipalangwa kgotsa tlotlo ya sephiri. Go na le batho ba ba tshabang go utlwa gore ba na le malwetse a a masisi.

Ke gore molwetse o fitlhela thuso pele fa a gorogile phakela ka gonne ditleliniki di na le batho ba le bantsi, mme gantsi di sa kgone go ba direla botlhe ka letsatsi le le lengwe.

Ke lebelela pele go bona maemo a botsogo mo makeišeneng a tokafala le go feta ka ntlha ya maano a jaaka a puso e lebelela jaaka motho yo botshelo jwa gagwe bo botlhokwa nako tsotlhe, go itse gore thuso e teng nako tsotlhe go tlosa letshogo mo bathong ba ba nnang makeišeneng.

Go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi go na le seabe se segolo mo go laolweng malwetsi a sa foleng jaaka bolwetse jwa sukiri le kgatelelo e kwa godimo ya madi, ka gonne malwetse a tlhokana le tshwaro ya nako e telele tshwaro e sa kgaotseng.

Go fitlhelela ditirelo tsa kalafi ka bonako go tokafatsa taolo le thibelo ya malwetse a a sa foleng, lemoga malwetse ka nako naya kalafi e e tswelelang e e tshwanetseng, thibela dipeeletso tse masisi.